Ke he di-company di sa tlo dira tjhelete e le horeng e tla ba ho fa basebetsi ka e ba bona ho ba tlosa mosebetsing hore ba kgone ho lokisa company ya bona.

Mohala wa ka wa mathomo, ke rekile two point eight lebenkeleng la Vodacom Shop, e be e le ebe le thekeng se bonolo hampe ho se sebedisa.

Ho ama setjhaba hantle ka hobane ha o na le di digital news platforms, ha ho sa hlokeha hore o tswe o ye kantle ho reka koeranta, hore o tlo bona hore ho dirahala eng. Dilo tje tsohle o ka kgona ho di bona mohala thekeng kapa television-eng ya hao.

Papadi ya bolo ke papadi e monate jwang ka e ke dihlopha tse pedi tse loreng dia raloka hore ke efe e tla wina ke efe etla lose. Ka he papadi ya bolo ba e isa ho left hore ho right hore ba tla kgona ho kora.

Wi-Fi e thusa ka kudu ka hobane hao sana hore o tla ntsha tjhelete ya ho reka data. Hore o kgone ho lokisa mosebetsi wa hao wa sekolo kapa mosebetsi wa hao wa mmerekong. Ka he Wi-fi e le unlimited le hona o ka e sebedisa neng kapa neng, jwang kapa jwang. Ho sena hore e tla fela or jwang.

Abuti ngwana hao o tlositse mmino wa ka o founung. Ha ke sa bona playlist yaka ka mo ke mmino o ko rata ka kudu. Ke kopa hore o bolele le yena, o mo jwetse hore ha tshwanela ho lokisa dilo, ho senya dilo tsa batho tshwanetse a hlomphe dilo tsa batho. Ka le ena o nyaka a hlomphiwe ka hona.

Marang-rang a Wi-fi hona a tla hloka hore ho be le selo se se ka rekiswang hore he ho se na motlakase e bele hore Wi-fi e kgona ho sebetsa. Batho ba kgone ho dira dilo tsa bona ba fetse e sa ba le hore o tshwanetse ba boe hore motlakase o boe ba kgone ho feleletsa.

Ka he o le moreki ka lebenkeleng la rona re ho fa sebakanyana ka hore o kgone ho sebedisa Wi-fi hotspot ya rena. Hore ha o sa dutse o o sa ja moo o kgone ho dira dilo tsa hao hore o kgone ho kopanya dilo tsa hao. Ke nako e loreng re ho fa yona hore o ye ebile sebedisa Wi-fi ya rona ka mokgo o ratang. E fela hae fedile, e fedile ha hona hore o ka e sebedisa hape ho fihlela hosane.

Ke bona hole betere hore ke tsamaye ko reka koerant ka hobane koerant e tlo mpha ditlhaloso tsa tsohle tse leng hore nka di nyakakgo le hore ho dira wa eng kapa eng, jwang le hona .

Ke sebedisetsa ho bona message ya ka kapa hore he ke tswile ka tlung ke sebe ka fetwa ke me message ya ka.

Mohala thekeng waka o na le dikarolwana tse fapaneng ka he o na le camera e botse kudu. O kgona ho tseya camera di nepe video ke botse kudu. He o kgona hore he motho a ho founela o kgona ho tseba hore ke mang, ka he he motho o founela ke kgone ho bitsa lebitso la hae.

Ditshenyehelo tsa data ke tse ding tse kudu. Ka he data e loreng e kgone ho fetisa kgwedi, e kaba bo three hundred or four hundred Ranta ka kgwedi.

Nka thoma ka ba botsa hore ba se ke batle ba reka data mo founung tsa bona. Ka he kena le motjhini wa ho rekisa data nka kgona ho ba rekisetsa yona ka price, e leng horeng e ko tlase.

Nka reka Wi-fi rouuter ela ya ho hloka ho sebedisa, ya ho se hloke ho sebedisa motlakase. Ka hore motlakase he o tsamaile ke kgone ho connect-a ka yona.